Hore metsi ana a be molemo, metsi ana a difefo ho tla tshwanela re etse ho kang ke moaho moo re tla wa bokelletsa ko teng re ntse re wa boloka re wa hlwekisa mme re wa hlokomele, ebe sewa seo se fete ha se se fetile re tla qala re fe naha ya rona bo .

Dumelang basebetsi ba ka, ke re ke le tsebise pele le ka qala mosebetsi wa lona, kea tseba kaofela ha rona re thabile, re ya qala ho sebetsa mona. Jwale ho na le semela se hlahang mona ka tshimong ena ya ka jwale ke batla le se hlokomele hobane le ha o ka se tshehetsa hanyane, or sa thetsa semela se seng se phedisang or semela se hantle, se hlwekileng, se a se bolaya and ha se o sa elellwe hloko le wena. Ho na le bolwetsi bo tshwarang bo qetella hore re o dudisitse ko hae, o sa hlotse, o tla mosebetsing ka lebaka la hore semela sena se kotsi haholo. Se kile sa ntshwara le nna twenty nineteen sa batlile sa nqeta ka batla ho hira batho, empa ke hirile batho ba ba bohlokwa ebile ba sebetsang ka bokgabane ke lefa molao o na le tlhokomeleng. Ke ya leboha.

Tjhe, ke ya hana mabapi le hore polasi e batla motho ya nang le makgenne ya nang le bohlale, motho ya sebetsang ka lerato hobane dimela tse hlahang moo ha di hlahe hobane di itlhahela di hlaha ka hobane di jetse ke motho ya nang le lerato. Motho ya dulang a bososela hobane dimela tse ding ha o sa hao sa bo sa bososela le tsona di ya shwa.

Ka monahano wa ka batho ba neng ba kotula ba se ba dutse fatshe hobane technology e fihlile e entse e entse metjhini ya ho kotula e replace-itse mesebetsi e ne e etswa ke batho e se etswa ke metjhini. Batho bao ba felletswe ke mesebetsi hobane batho ba bang ha re shebile mona ko dipolasing, ke batho ba holelang ko teng a ba holela polasing. Ha hona mesebetsi e meng e ba e etsang ka matsoho a bona ntho e ba e tsebang ke hore ba ye ko polasing. Ha se ho na le ho so na le metjhini e kotulang, bona ha ba sa na mesebetsi, ho bolelang ho le ha o jala le metjhini ya ho jala e se e le teng.

Taba ena ya ka ya ditsuonyane tse shwang di le nyane e rothisa pelo ya ka rothisa pelo ya ka ka madi. Hobane ditsuonyane tseo tsa ka ha di hole di shwa di sa le nyane. Di holela ka tlasa mobu se ka tapole ke utlwa bohloko haholo, ke se ke nkile qeto ya hore ke tla nka tjhelete ya ka ya pensionera ene ke e behile ke bitse makhelwane a tle a tlo ahela motse wa tsona ebile ke be ke ipatlele dijo tsa teng, ho se ho na le google re ke ke be ra sokola haholo re bile re tla zama ke tla zama bana ba ke hore ba ntjhekele hore.

Dumelang dumelang basebetsi ba ka ka polasing. Ke leboha monyetla ona wa hore re dule fatshe re bontshaneng ka mabaka a itseng le a itseng, hobane ke ya bona hore re tshwanetse re jarelane bofokodi ba bang re ile sekolong ba bang hara ya ba bang re qeteletse ka matric ho se ho na le monyetla o motjha jwale o buletsweng batho kaofela, o sa shebeng ka tshobotsi, o sa batleng matric o sa batleng ho feta matric. Empa o ipatlela wena le CV ya hao o fumaneha ko mabenkeleng a mesebetsi ya matsoho. O fumane manejara ya hao, o e tlhalosetse hore wena o motho ya sebeditseng ka matsoho, o motho ya sebetsang ka bokgabane ho fetisisa batho kaofela and hoo, ho se ho tjhentjhile ebile ho se ho na le bo aviator ho tla re tjhentjhelang maphelo.

Monahano wa ka ka di-sensor tsena ke hore ho tshwanetse di tloswe ko polasing hobane batho bana ba ne ba ntse ba sebetsa di so be teng ba hodisa dimela le dijalo tsa rona. Re ja ha monate re fumana dipalesa jwale mosebetsi oo o di etsang ke mosebetsi o no etswa ke batho ka lerato. Jwale ha se ba dutse fatshe ba tabohile dipelong tsa bona di pokotong tsa bona. Ha ho na shakele ha ba na letho e kare di-sensor tsena di ka suthiswa. Batho ba kgutlisetswa mesebetsing ya bona hobane mesebetsi ya matsoho ke ntho e sa le yo Afrika Borwa mona ba rona. Ebile youth ya rona ha e sa sebetsa batho ba baholo ba ne ba tshepetse ko dipolasing jwale di-sensor ha se di fihlile matla a fela le ho beha dijo ka plate-eng e tloba mathata.

Ke elelliswa bo rapolasi kaofela hloko ya hore re se re lahlehelwa ke dithepa ka hare ho dipolasi tsa rona. Ke leboha monyetla wa ho re le mmamele le nna ke le elelliswa hloko hore o tlamehile re tjhentjhe tshebetso e re sebetsang ka yona ho tlamehile pele re ka hira motho re mo fe free trial-ing a trial pele a ka sebetsa matsatsi a supileng re ntse re shebe hore o dudisitswe ke eng. Re shebe mona a sebetsa a na sa sebe ha e le jwalo molao o tjhentjhe le ona batho ba tle ba sa tshwara dikolobeke ba tsamaye ba sa tshwara letho.

Melemo ya ho kotula ka letsoho ke hobane o kgona ho kgetha tsohle tse makgethe ebile tse sa swabang empa metjhini yona ya jwale e kgona ho re kgethela diaha mmele le ditholwana tse swabileng.

Ditholwana tse romelwang ka ntle le ho naha le ho diprofinsi tsena ke tsena tse balehang ka mefuta le mefuta ke dilamunu, dibanana ha mmoho le dipieri.

Difofane tse nyane di ka thusa bo rapolasi ho hlokomela polasi ba sa le yo ho yona ba ele hloko ho basebetsi mme ba lekole mesebetsi ya bona ba sa.

Kgotsong kgotsong ka bankeng ya le dumedisang ke Journal Fios Morake ke le letsetsa mabapi ho reka thepa ha mmoho le peo ya ho lema. Ke utlwile hore ka bankeng ba nka nthusa mme ke phakisitse ka le letsetsa ka mora hoba ke hlahelwe ke kotsi ya ho lahlehelwa ke dithepa hammoho le dipeo, jwale ke bone hore le rekisa dintho tse ke di hlokang ka thepa e ko tlase jwale nka thabela ha le ka nthusa.

Motswalle wa ka wa hlooho ya kgomo. Ke ne ke bona pono o nang le yona ke pono e kgolo, mme matla ke ntho o se nang yona. Jwale ke ne ke tlile ka moetlo wa hore ho ka ba jwang ra kena matlo le matlo ra kopa di-donation mme ra kgona ho qala ntho o batlang ho e qala hobane e le ntho e ntle ka thusang setjhaba sa rona. Setjhaba sa ntate ra ntsho.